Ho ya ka nna batswadi ba sejwalejwale, ha ba sa tseba ho iketsetsa dijo ka matsoho a bona. Ba se ba tlwaetse ho reka hobane hona jwale tje. Ha ho sa sebetsa batho ba bo ntate feela jwalo ka kgale. Ebe batho ba bo mme ba dula ka tlung, ba hlokomele bana. Hona jwale batho ba basadi ba se ba sebetsa ha bana nako ya ho iketsetsa dijo.

Ke jetse moroho, tamati. Jalo tsa ka di batla o tiileng hore metsi a dule nako e telele. Di ske tsa omella kapa tsa shwa ka pele.

Ke ntho e ntle ho ya ka nna eo dihwai di etsang ya ho boloka peo polasing. Hore re se ke ra lahlehelwa ke mefutafuta ya dijo kapa dijalo tseo haholoholo re di hlokang.

Jwalo ka sehwai se setjha, ke hloka ho eketsa diterekere tsa ka. Ke na le polasi e kgolo haholo. Ke ne ke batla terekere e nka kgonang ho nwesetsa dijalo tsa ka ka yona, ka ha ke sa tlo kgona ho sebedisa di-container-a tse nyenyane polasi e le kgolo. Jwale ke hloka trekere e nka e kgannang e ntse e tshela metsi polasing.

Ho boloka kgwebo ya hao jwalo ka sehwai, o tlamehile hore o etse thato ya bareki. O rekise seo bareki ba se batlang. Ka moo kgwebo ya hao e ka holang ka teng.

Ke nnete hore tshimo ke tshimo ka mosadi hobane basadi ba tshwara thipa ka bohaleng e le kannete. Ke hobane ba tseba tshotleho. Ba tseba le hore ho tlamehile bana ba bona ba je, ba kgore. Ke ka hoo ba sebetsang ka thata hore dijo di be ngata. Le tshimong feela jwalo, ba tswa pele ba sebetsa, ba rata mosebetsi wa bona ebile ke bona ba etsang hore dijalo di be ntle. Tshimo e be ntle le dijo di be ngata.

Ke kgothaletsa breeding haholo hobane ho na le mefutafuta ya diphoofolo. Ho na le tse rekiswang di sa tsamaye hantle, ho na le tse tsamayang hantle haholo. Ha o ya ka ho rekiswa ho na le tse ratwang haholo. Jwale ke kgothalletsa hore tse tshehadi di iswe ho tse tona, tse rekwang haholo, di etse breeding hore ho tlo kgona ho ba le diphoofolo tsa mefuta e ratwang ke batho haholo ho feta tse ding.

Ke nnete hore meriana ya setso e sebetsa ka mafu a mangata, empa batho ba se ba tshepela haholo merianeng ya dipetlele ya science ho feta ena ya rona e re e jalang. Ke ka hoo, e se e sa sebedisweng le dipetlele. Ha o kena ka moriana wa setso sepetlele, ba o jwetsa ka moo o se ke wa sebetsa ka teng. Jwale dintho tse ngata mona lefatsheng ho so sebetsa ntho tsa sekgowa ho feta tsa setho.

Ya ka ya dijo tse ke motoho wa mabele hobane o monate haholo. Ho tsoha ka ona hoseng nna le bana ba ka re o rata haholo. Ke o lata mmarakeng o hobane ha ke rate dijo tse entsweng ka motjhini, tsa kopantshwa le di-chemical-e.

Dijo tsa sejwalejwale di etswa ka di-chemical-e. Dikgoho tsa sejwalejwale di nontshwa ka pele ka di-chemical-e. Jwale nna ke na le dijalo tse kang sepinatjhe, moroho, ditamati, ditapole tseo ke itjalletseng tsona hobane ha ke di hodisi ka di-chemicals. Ke tshela manyolo hore di hole jwale le tatso ya teng e monate haholo.

Ha ke batla ho reka polasi ke sena tjhelete ya ho reka nka qala ka ho ijalla ka jareteng ya ka. Ebile hape ke rekise le dikgoho hobane tsona tse tse etsang mahe di wa etsa ka pelenyana ebe mahe a rekisa haholo. Ka hoo, nka kgona ho bokella tjhelete ya ho reka polasi e .

Leqhubu la motjheso ha le se le le haufi, ke ntho e ntle le monahano o motle hore o nwesetse dijalo tsa hao haholo nako le nako. Hore di se ke tsa omella, tsa shwa le diphoofolo tsa hao, o di behe plek-eng e nang le moriti polekeng e metsi, polekeng e nang le metsi.

Nna le bana ba ka. Re rata ho pheha dijo tsa Sontaha haholo hobane ke tsona tse nang le mefutafuta ya dijo. Re etsa di-salad-e ka ditapole, re kenya mahe le mayonnaise, re etse le di chakalaka. Dijo tsena re di thabela haholo hobane re di ja fela ha nngwe ka beke, e leng ka Sontaha feela.

Dihwai tse ntjha ho tlamehile hore di ithute ho patala lekgetho ka tsela e nepahetseng ka mokgwa o nepahetseng. Hobane batho hona jwale tje ba se ba lekana kaofela a bona ha ho sa le a leng moholo ho feta o mong. A motsho le a mosweu ba sebetsa mmoho, ba etsa dintho mmoho ebile ba lekana. Jwale ke ntho e ntle hore dihwai di patale lekgetho ka mokgwa o nepahetseng.

Ha ke ne ke le sehwai se nang le basebetsi ba sehlophanyana, ke ne ke tla hlophisa matsatsi a bona a phomolo ka nako tse fapa fapaneng. Ba seke ba ya phomolong ka nako e le nngwe, ka baka la hore bohwai ke ntho e hlokehang haholo lefatsheng dijo re di hloka haholo. Jwale business ya ka e tla fokola. Ha nka thola hore ha kena basebetsi ba lekaneng jwale nka ba fa matsatsi a bona ka matsatsi a fapaneng, ebe ba nka kgefu ka matsatsi a sa tshwaneng.

Sepinashe se hlaha o ka se sebedisa ka ditsela tse ngata ho kenyelletsa le ho se sebedisa o se etsa salad-e. Se thusa haholo ka hore motho a bone hantle. Se thusa ho tiisa masapo ebile se thusa le ho lwantsha kankere.

Ke bona o le ho le betere hore ha o le molemi o boloke peo ya hao ka mariha, hore ha hlabula le fihla o bo o se o jala. Ka tsela eo, peo ya hao e tla dula e le boemong bo botle.

Motho e mong le e mong ha ka ba le naha ya hae, a ka kgona hore a fepe lelapa la hae ka ho lema. Hobane ha o lemme o se na tjhelete ya ho reka dijo, o ka kotula seo o se lemmeng, o je wena le lelapa la hao.

Leano la hore ke hlokomele dijalo tsa ka ke ho di nwesetsa hangata ka letsatsi, mohlomong ha raro ho ya hodimo. E be ha ho se ho tjhesa haholo, ke etse bonnete ba hore di thola metsi a lekaneng. Ebe ha e se e le nako ya hore ke di kotule, nka di rekisa mmarakeng, kapa ke rekisetse batho bafe kapa bafe ba batlang ho rekisa.

Rona Basotho ha re na kgahleho boholo ba rona ho lema ka mahe a dinotshi. Hobane mosebetsi oo o kotsi haholo ha o sa o tsebe. O ka qetella o lonngwe ke dinotshi, o lemetse kapa di o bolaile.

Jwalo ka sehwai, mmuso ha o dumetse bonyane boo nka bo patalang, basebetsi ba ka ka hora. Nka ba patala mashome a mabedi le metso e mehlano ka hora.